Kuba singaqala istokfela sibathandathu ngonyaka ingabe sisona silungileyo ngokuba xa sinokuba ngapha kweshumi kunyaka sisenza isitokfela, ngeke sizibone apho sisilela khona. Xa sibathandathu siyakwazi ukubona uba sisilela phi ngoba sikhawuleza sigqibe ukubetha isitokfela kanti xa singapha kweshumi sizombona kudala umntu osilelayo. Kanti uba besingaphantsi, sibathandathu besizokwazi intoba sibone kwangoko uba ngubani osilelayo, silungise phi ize singasileli kwesi sitokfela. Yenzele intoba sikwazi ulungisana kusekwangoko.

Kubalulekile intoba indlu nxa uyithenga uwujonge umnyango intoba ujongise kweliphi icala. Isizathu saloo nto yoba uyijonge kukuba isimo sezulu siyatshintshatshintsha. Yenzele ulazi elona cala lithi livele umoya omandla, icala elithi lize imvula emandla. Ngoba uba awujonganga uzozibona sowumkelwa yindlu ngoba umnyango ngowona ukhusele isimo sezulu. Umoya ongenayo endlini kuyayichaphazela indlu, nemvula ezawuthi ingangena ingachaphazela intoba indlu yakho ingakhuseleki.

Kumele aqwalasele ukuba umbane uzawuthenga ngamalini kule ndlu aza kube eyithenga, aqwalasele nommba wamanzi uba uzawubhatala malini ngenyanga. Abuye azoqwalasela ukuba ngenyanga uzobhatala malini ngale ndlu ngaphandle kwale mali abambise ngayo. Zizinto umele aqale aqwalasele zona ezo ukuba amanzi wale ndawo athenge kuyo indlu axabisa kangakanani, nombane uxabisa kangakanani. Andule ke ngoku ukuthenga indlu ezazi izinto ezibalulekileyo emele ezibhatele.